Ndicinga fanuba ayiyonto ebekufanele uba ibalulekile into yokubana xa sivakashele umndeni okanye iifemeli, usapho olu oluswelekelweyo, bekungafanelanga into yokubana silindele uba sizawuphiwa into eya phantsi kwempumlo. Bekufanele into yokubana eyona nto siyoyenza phaa kulilisana nabo sibaduduze, sibakhamfathe exesheni elinzima kubo singalindeli into yokubana sawuphiwa into yotya. Kangangoko ke ndigqiba ngelithi, akunyanzelekanga into yokubana iifemeli okanye amasapho angathathi entweni uba asinike into eya phantsi kwempumlo xa ngaba siyolilisana nabo exesheni loswelekelwa kwabo .

into yokubana sisithethe ekufanele into yokubana silandelwe. Sibalulekile kangaphezulu koko, sisithethe esasihlonitshwa ngabantu abadala ngaphambi kokuba kufike eli xesha. Ndicinga fanuba yinto ebalulekileyo into yokubana nathi sisilandele, sisihloniphe njengabantu abadala babesenza ngalo.

ntombam uzawundiphekela ukutya kwesiNtu, ndiza kucela into yokubana ungandifakeli izipayisi ezininzi. Eyona nto ingundoqo yinto yokubana oku kutya aphekwa okanye kunongwe ngolu hlobo kwenziwa ngalo ngoku. Thatha inyama uyifake embizeni, ufake amanzi uyibalisise. Uthi gqaba gqaba ipisi yetyiwa, uyiyeke ibile inyama. Ithi isobila uyibone idabhudabhu, uyikhuphe undinike.

Ukufuya ezilalini yinto ebaluleke kakhulu. Nokuba ufuye iinkukhu, iibhokhwe, iigusha okanye iinkomo, eyona nto ibalulekileyo yinto yokubana abantu abazuphathwa yindlala, abantu abazukulamba zikhona iimfuyo eyadini. Lelona ngenelelo likhulu olo ngokufuya, into yokubana abantu basezilalini abaphathwa yindlala.

leyo abantu abaninzi abajongana nayo, into yokubana kungabikho tekisi okanye kungabikho nqwelo enobathatha from indawo eyi-one ukuba baye kwenye. Ndandikhe ndajongana nayo ingxaki enjalo, ntenayo eyam ingxaki yayinyanzelekile into yokubana ndide ndiyofika apho ndandisiya khona. Ndalinda ixesha elide de ndayifumana imoto eyayiprayivethi iqhutywa ngumntu ongutata. Ndamcela loo tata wandithatha wade wayo kundifikisa apho ndandisiya khona. Ndambhatala ndamnika iindleko zakhe.

lwakuqala yayiyinto yobana kube khona iinkosi ezilalini. Kwakungafani nangoku, akusekho ziinkosi kuphatha urhulumente. Ndicinga fanuba ekuqaleni yayibasebenzela abantu bakudala into yokubana baholwe yinkosi, aba bangoku abaholwa ngoohulumeni ndicinga fanuba izinto azisahambi ngolu hlobo zazikade zihamba ngalo ekuqaleni. Kangangoko kodwa ke, zonke ezi ndlela ndicinga fanuba ziyasebenza nangona nje iindlela zokwenza zingasafani nasekuqaleni.